Ke tla mo thusa hore a etse PIN e ntjha a ke keng a lebala ha bonolo hore a se ka hlola a sokola.

Ho na le di-investment tse fapaneng. Ke taba e leka hore ba kgethe e ngwe ya tsona jwalo ka ba batla ho ya matsatsing a phomolo.

Ho bohlokwa hore le dule fatshe, le shebedisane hore karata ena ya sekoloto le tla e sebedisa jwang, le tla sebetsa, le tla e sebedisetsa feela. Mabaka a bohlokwa.

Ha fela ke na le tokomane e bontshang hore ke patetse ke bona bopaki ba ka, ke tla ya ho ramolao wa ka hore a nthuse.

Ke ho manager-a ke bona di-charges ntse di hula account-ong ya ka e ke sa e sebediseng, ebe lebaka ke eng?

Nka mo eletsa ka ho mo tsebisa ka di-investment tse fapaneng tseo re nang le tsona. Yena o tla etsa kgetho hore o batla efeng.

Banka e tlo sheba hore motho ona ebe wa tshepahala ka ho patala tjhelete e a kadimileng.

Tjhehe, ha ho bonolo ho patala tjhelete ya di premium, empa ha tsietsi e hlaha e tlo thusa haholo.

Di-project ke tjhelete ena o kgonang ho boloka nako e telele bankeng, phaello ya teng e hodimo.

Ke sebedisa online payment system hore ke kgone ho reka thepa naheng tse ding.

Koloi ya kgale ha e na boleng ha o fumane phahello e ntle, ha o e rekisa. Le insurance ha e na bolleng.

O hloka konteraka e bontshang hore o nkile insurance le bopaki hore o ntse o e patala kgwedi le kgwedi.

Hangata ke batho ba sebetsang mosebetsi wa nakwana ha ho na bonnete hore ba tla sebetsa nako e telele.

Ke kgona ho founela company ya koloi e ke palamang ha ke na le bothata ka koloi, ba tla ka potlako.

Batjha ba ka kopana ha ba na le toro ya ho ba le polasi, e be ba ya ho mmuso. Ba kope thuso ya ditjhelete ho qala kgwebo ya ho reka dikgomo.

Ke tla re a ye bankeng, ba tla mo thusa ho sebedisa metjhini wa banka hape o kgona ho ya mabenkeleng a maholo, a hule tjhelete ya hae moo.

Ke utlwetse hore bankeng moo hore le kadimisana ka tjhelete hore bana ba kgone ho ya sekolong. Jwale ne ke batla ho tseba. Ke eng e hlokahalang?

Ntate mokgolo wa ka o tlo eketseha kgwedi e tlang jwale ke tlo ya bankeng hore ba nthuse hape ka tjhelete re tlo lokisa ntlo.

Ke sebetsa mesebetsi e mmedi online jwale ke fumana moputso wa ka beke le beke hape e nthusa haholo hobane ha se hloke tjhelete.

Ke batla ho patalwa ka di one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe hobane moputso wa ka o kena ka lona letsatsi leo.

Hore ke kgone ho thusa mme wa ka, ke tla founela motswalle wa ka eo ke thusanang le yena. Ha ke na le mathata.

Ke tla ba hlalosetsa hore kgwedi e tlang bonasa, jwale ke tla kgona ho e patala habedi.

Ke tlameha ho itukisetsa maemo a tshwanang le ao, hobane ke tibile hore ntho e tsena e tla etsahala.

Boramesebetsi ha ba batle ho patalla batho ba ba sebeletsang. UIF ba batla fela ha tjhelete e ntse kena.

Ha bonahala hore ho na le phoso e etsahetseng. Jwale ke tla kena ka hara banka tle batlisise hore na ho etsahalang.

Batho ba qalang ho reka ntlo banka e sheba credit score le credit record ya bona, le hore ba patala jwang dikoloto tsa bona, le hore ba ka kgona ho reka ntlo ya bokae.